O simolola ka go ya ko tshimong, o dira mosima mo tshimong ya gago. O kenya di-seeds-e tsa gago tsa mofuta wa gago o batlang wa le o. O tswalela mosima, o tshela metsi ha o fetsa o nna o ntse o tshela metsi ka matsatsi ka letsatsi le letsatsi gore leungo la gago le gole.

O ka nna wa tseya ditamati tsa go tse di senyegileng or matlakala a ditamati, o di latlhele kgotsa o di kenye mo mosimeng mo tshimong. Ga o fetsa o tswalele mo mosimeng o nne ntse o tshela metsi mo tshimong ya gago ka nako nyana gore setlhare sa ditamati se tswe.

Go beya dijalo tsa gago tsa rooibos mo mmung ka ditselana. O tshela metsi mo mmung wa gago ka letsatsi ka letsatsi. Fa o fetsa o nna o ntse o ya o check-a mo o beetseng rooibos-o ya gago teng o nne o ntse o tshela metsi go fitlhela go bona se se tswang mo teng.

Rooibos-o e na le melemo e me ngata. Melemo e mengwe e kanyetsa go fodisa mokgotlhwane, go fodisa le bolwetsi ba pele.

Tlhoelo ya tshilafalo balemirui ba ka kopana le tlhoelo ya tshilafalo e e ngata, ka gore ba dirisa mmu o o sa tshwaneng. Tlamele ba lebelle gore ke mo kae mo ba ka jalang dijalo tsa bona gore ba bone tlholo ya mmu o siameng.

Mathata a moo mathata a mobu jalo ka a mobu o fokotsega, pele ga gore ba jale dijalo tsa bona gore maungo a bona a tswe ale sentle.

Ba dirisa maungo ao go dira matute le di jeme gore mebele ya bo ntatemogolo le bo mosadimogolo, e seke ya nna le sukiri e ntsi ka ntlha ya gore ba di tsamaisa ka ditsela tse dingwe. Ga se tse e le goreng di na le tseo tse ba science-e ba di tsentshang mo tsone.

Maungo a a jalwang thata mo lefatsheng, ke ditapole, dinamone le di banana. Ka ntlha ya gore ke tsone tse di senang sukiri e ntsi ebile di alafa malwetsi a le mantsi tota.

Ke morogo le beetroot-e le cabbage, ka ntlha ya gore ke tsone tse di-kry-eyegang e le thata mo lefatsheng. Ebile di siametse malwetsi a le mantsi mo mmeleng ya rena.

Dithoro le mabele go le gantsi di dirisiwa ka go dira bojalwa, o ka apeya motogo ka tsone, o ka dira le bogobe ka tsone.

Fa go twe wine farming, go bolelwa ka ko go diriwang bojalwa ka maungo a mangwe, jaaka diterebe. Ko teng go diriwa di wine fela.

Go tlhokagala mobu, mabele, didiriswa tsa go dirisiwa mo mmung, metsi le letsatsi.

Go baballa ga mobu go lemiwa ga rooibos go thusa ka go baballa ga mobu, gore go seke gwa ba le tshedimoso e ngata ya mobu o sa siamelang go jala maungo le tse dingwe.

Ke merogo, ke ditlou le maungo. Ke dithoro tseo di leng botlhokwa thata tse ke di itseng.

O tshwanetse go itse gore mobu wa gago o na le PH e fe le di maatlafatse tse dife. O tshwanetse le go itse gore maemo a gago a le godimo kwa o ile go jala rooibos-o ya gago a tshwanetse rooibos-o kgotsa jang.

Rooibos-o e na le anti-oxidant tse di thusang go sireletsa mmele kgatlhanong le tshenyo ya magareng. Rooibos-o e na le phelophelisi tse di thusang go fokotsa go ruruga mo mmeleng.

Rooibos o ka dira teye ka yona ebile o ka dira le matute ka ona.

Ke ditsela di le dintsi thata tse o ka di dirisang ka merogo. Ka e apaya, kampo o ka e omisa mo letsatsing. Ba bangwe ba dira di juice ka tsona gore go be le matute a mantsi, ba bangwe ga ba di batle mo dijong, ba bangwe ba di omisa.